Kumbe man'wana na man'wana a ndzi ta lava mahungu lama nga endleka evanhwini kumbe emugangeni leswaku ndzi tsala hi wona nampundzu loko va kuma phephahungu va va va kuma timhaka ta la mugangeni leti hetaka ku humelela hi ndlela yeleyo a ndzi ta endla swi.

Hi ku vona ka mina AI a nge teki xinkwa eminon'wini wa vayimbeleri hikuva vayimbeleri i khale va ri koho va ta tshama va ri kona ndzi nga vula ku ri vhiki na vhiki hi ku va na muyimbeleri muntshwa munhu swo lava yena a yimbelela e e tinghoma letiya tivaka leswaku hi ta ti rhandza hi ti yima hi ti yingisela ku fana na loko AI va muteki njhe hi munhu un'wanyani lweyi na yena a sungulaka pulatifomo yo fambisa vuyimbeleri vuyimbeleri a va muteki njhe hi munhu lweyi a fanaka na muyimbeleri wun'wana na wun'wana loyi a nghenaka eka pulatifomo ya vuyimbeleri.

Tinsimu ta masiku lawa a ta ha ri na dyondzo ku fana na khale tin'wana ta khale tinsimu ta khale a tirhi na marito kumbe meseji wo karhi lowu ti hi tiselaka wona kambe ta masiku lawa ko va vuyimbeleri gender na vona va khipile tinghoma.

Lava dumeke a va swi tsakeli hikuva swin'wana leswi va swi tsalaka e mavunwa swin'wana swa swilo leswi tsariwaka hi vona i swilo leswaku a va la swi lavi leswaku vanhu va va va tiva kambe hikwalaho ka vanhu lava tsalaka e maphephahungu va va tsala.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku loko data ra mina ri nga si kumbe masiku ma fikile ingaku va va tlhela va ndzi vuyisela fifty percent va data ya mina leyi va ka yi dyekile ni nga yi tirhisiwangiki kumbe loko ndzi xava yin'wani va yi tatisa kwale ka liyani ndzi nga tsaka swinene.

Hikuva u kota ku ku hlamula kumbe ku hlamusela xiphiqo lexi u nga na xona u kha u u khululekile minkarhi yin'wani ku vulavula hi nomo van'wani a va swi koti.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a hlawula netiweke ya Vodacom hikuva hambi yi durha kambe network ya yona tindhawu to tala yi kona ku tlula telkom na MTN kumbe a sungula a cheka ndhawu leyi a nga le ka yona a vo a vona leswaku vanhu vo tala va tirhisa yihi ya kona kutani a faka yona.

Loko ku nga ri mhaka ya kahle hikuva exikarhi ka vhiki vana va xikolo va fanekele ku hlaya tibuku ta vona loko va tlanga ti game eka tiselifoni a va nge kumi nkarhi ku va va hlaya tibuku ta vona.

Ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle hikuva ku na swilo leswi swi munhu a swi endlaka vuton'wini bya yena a nga laveki swi tiva hi munhu a swi na nkucetelo lowunene hikuva vanhu va ta tiva a vantshwa va ta tiva swa ku duma vutomi bya wena hinkwabyo byi le maphepheni.

Ndzi tshame ndzi va na nkingha ndzi yi lulamise hikuva ndzi ri na ringeta ku ri restart-a foni ya mina ndzi zama na ku seta seta e Wi-Fi ya mina a ku ri mhaka ya ku a yi khomile xilo hikwalaho ko ba moya wa xihangu swinene.

Ndzi titwa ndzi khunguvanyekile swinene hikuva ndzi ta va ndzi nga ha tirhi ndzi nga ringeta na ndlela tindlela to va ndzi lavalava switori leswi nandzikaka ku zama ku va ni pfuneta khampani hikuva ku ka ndzi nga ha tirhi ndzi nge titwi kahle ene xin'wana xa kona se ndzi toloverile ku vulavula hi matimu hi vutomi bya vanhu hi ku tsala hi vutomi bya vanhu ndzi ta borheka.

I ku va ku fakiwa e Wi-Fi leyi kotaka ku teka vanhu vo tala naswona ku va na tiphowulo letiya ti khomisaka network to tala swin'wana futhi data ri tshama ri lo dyiwile eka Wi-Fi.

Ku xanisiwa hi khomphyuta yo hayi shemu a ndzi tivi a khompyuta loko ku xanisa ku xanisa njhani lexi ndzi ti tivela ka xona mina i excel excel yo ni tiva ku ya hambana.

Hi ku endla ti campaign va vo ntlhanu wun'wana na wun'wana vana va xikolo va dyondza hi AL va tisa vanhu lava va ti nga va nga na vutivi lebyi bya ku hundzelela hi ku va va ta dyondzisa vana va xikolo ku AL tirha njhani.

Swi na ntshikelelo hikuva ti Wi-Fi to tala ti tirha hi gezi gezi loko ri nga ri kona a network a yi kona Wi-Fi a yi tirhi hambi ku nga ri Wi-Fi ntsena na tifonini loko gezi ri nga ri kona gezi ra hlupha.

Mina ndzi tsakela ma ku ku ku ku matwa eka mavonakule hikuva mavonakule ndzi kota ku vona ndzi tlhela ndzi twa swilo leswi swi endlekaka like na ndzi na na ndza yi rhandza na ku rhandza mavonakule hi ndlela leyi ni kota ku twa e mahungu kahle hikuva a ndzi borheki loko ndzi langute mavonakule.

Tlangisa e foni masiku hinkwawo eka n'wana wa xikolo swi endla leswaku a hetelela a nga tirhi kahle hikuva nkarhi wa yena wo tala lowu a fanekele a wu tirhisa i ku hlaya e tibuku i va a ri eka foni loko se a hetile ku tirhisa foni nqhondo yi karhele yi lava miehleketo wu karhele u lavaku ku wisa na wona nkarhi wa ku hlaya tibuku u va u nga ri kona hi ndlela yeleyo n'wana timaraka ta yena ta le xikolweni ta ehla.

Yoh ku tirhisiwa ka selufoni masiku hinkwawo eka n'wana swi endla leswaku a hetelela a nga tirhi kahle exikolweni hikuva minkarhi yo tala leyi a faneleke a yi tirhisa eku hlaya tibuku yena u le fonini loko a heta ku tirhisa e foni miehleketo na yona yi karhele yi lava ku wisa hi ndlela yeleyo a nga kumi nkarhi wo va a hlaya tibuku ta yena hi mfanelo.

Swi lava u ya eka a nseve lowu kombisaka Wi-Fi kutani u nghena eka wona u vona laha yi nga khoneketi eka yi nga hlanganisa eka wona laha yi nga hlanganisa ku yi ta tswala e vito.

Ibku va va famba va faka ti phofula to ti Wi-Fi hi ndlela na ndlela ku fana na loko va faka ti apolo muganga na muganga.

Swi hambanile hikuva khompyuta hi a wu a hi munhu a wu n'wi voni a wu mu twi a nga twi u nge mu byeli so kambe munhu loko a ku xanisa na ku va u kota ku mu byela yena a nga lavi ku cinca swa vanhu.

Tirhisa VPN, tiyisisa network, tirhisa ti password to tiya, hlayisa software ya wena yi ri ya nkarhi wa sweswi, tirhisa vuhlayiseki bya swilo swimbirhi tivonela eka vuxokoxoko bya nkoka, tirhisa firewall, huma eka tiakhawunti.

Mikhuva ya sweswinyana eka TikTok yi katsa paper story trends, fashion, swakudya maendzo, Instagram trends, tipolotiki, mitlangu, ndhavuko, Twitter trends, switirhisiwa swo susa rito ra Al na vapfuni va khodi ya ya ya swidumbu, laha vatirhi va kombisaka matirhelo matirhiselo ya vona lama nga va ka kona na swipimelo, vutlhari byo endliwa.

Phephahungu, ntsengo wa phephahungu wa namuntlha a wu fani na le ku sunguleni hi ku ya hi US Bureau Statistics mixavo ya maphephahungu na timagazini yi tlakuke swinene hi ku famba ka malembe hi leti tinhla tin'wani ta nkoka to kombisa, nineteen ninety seven ku fikelela twenty twenty five ntsengo wa maphephahungu wa na timagazini wu tlakuke kusuka eka eight dollar nineteen ninety seven ku ya eka eighteen point sixty four dollar hi twenty twenty five, leswi yimelaka ku tlakuka ka one-thirty two point ninety-seven percent. Two thousand and three this twenty twenty five, maphephahungu na timagazini leti xavisiwaka hi eight dollars hi two thousand and three a ti ta durha then sixteen point fifty four dollar hi twenty-twenty five ku tlakuka ka one O six pointy seventy-seven.

Hi ku vona ka mina ndlela yo xava airtime ya yo olova i ku ya emavhengeleni hikuva a wu kumi ti-bank charges, naswona u kurisa e bindzu ra munhu wa ntima leswaku na yena a kota a etlela a dyile.

Mfumo wu fanekele wu hakela e Wi-Fi tirhiso wa mfumo na phurayivhete, minyikelo ya vaaki, vaphakeri va vukorhokeri bya inthanete ku vevukisa.

A ndzi pfumelelani na swona hambileswi ku durha ku nga xivangelo, a hi xona ntsena xilotlela xa leswaku vanhu va tiphina hi inthanete. Swihinga swin'wana swa nkoka swi katsa ku fikelela rivilo na ku tshembeka ni ku tshembeka, ku yelana ka nhundzu na quality vutivi bya ku hlaya na ku tsala bya xidijitali switirhisiwa swa le makaya.

Smartphone leyintshwa ya buti wa wena ya buti wa mina yi ta na data kumbe data bundle ku nga pasela ra data ya inthanete leyi a nga yi tirhisaka ku nghena eka vukorhokeri bya inthanete ti-app na ti-website. Hi leswi buti wa mina leswi a nga swi endlaka hi data bundle ya hina ku pfula inthanete na ku la na ku endzela ti-website tirhisa ti-app ta social media to fana na Facebook, Twitter na Instagram languta tivhidiyo eka YouTube kumbe vukorhokeri byin'wana byo khuluka tlanga mitlangu ya inthanete kambela no rhumela ti-email. I swa nkoka leswaku buti wa mina a twisisa leswaku u lava data yo tanihi kwihi na leswaku a nga yi lawula njhani ku papalata ku hi ku haveriwa hi data kumbe ku hakela mali yo tala.

Data yi nga dumanga eAfrika-Dzonga hikwalaho ka swilo swo tala tihakelo ta switirhisiwa mphikizano lowu nga ni xilaveko xa le henhla xa matirhiselo ku ku titshega swinene ka Afrika-Dzonga eka data ya tiselifoni hikwalaho ka ku kumeka ka product ya fixed line ku tlakusa xilaveko na ku tikepisi ta data quality ya vukorhokeri swilo swa ikhonomi ku hambana ka swifundzakulu.

Minxavo ya data na matirhiselo ya hambana swinene hi ku ya hi ma muphakeri ndhawu na muxaka wa data swilo swa ntsengo wa data tihakelo ta switirhisiwa mphikizano lowu nga nyawuriki xilaveko na matirhiselo tikepisi ta data.

Riqingho ra le mavokweni na data u inthanete u tirhisa social media download tivhidiyo tlanga mitlangu ya inthanete ku kambela no rhumela ti-email tirhisa mimepe na ku fambafamba kuma swiletelo u kuma tindhawu na ku famba hi ku tirhisa gps endla ti-video call tirhisa ti-app to fana na zoom skype kumbe WhatsApp eka video conference download apps kuma ti-app letintshwa mitlangu kumbe switirhisiwa eka switolo swa ti-apps yingisela vuyimbeleri hlanganisa vuyimbeleri eka tipulatifomo to fana na spotify apple music kumbe google music ku fikelela vukorhokeri bya inthanete hi tirhisa vukorhokeri bya le bangi bya inthanete ku xava kumbe vukorhokeri byin'wanyana.

Hi ku tirhisa data munhu a nga ha kota ku fikelela swilo swo hambana ku katsa ku endla swiboho hi swibohi hi vutivi ku tlhantlha swiphiqo nxopanxopo wa vuporofeta ku endla leswaku munhu a nga a va munhu hi xiyexe data yi nga tirhisiwa ku lulamisa ntokoto swikumiwa kumbe vukorhokeri hi ku ya hi ku tsakela na swilaveko swa munhu hi xiyexe ku antswisa data yi nga tirhisiwa ku antswisa maendlelo tisisitimi kumbe matirhelo leswi ku antswisiwa ka vukorhokeri na ku tirha kahle.

Ku tirhisiwa ka data na Wi-Fi hakunene swi hambanile kambe mikarhi yin'wani swi nga ha hlangana hi leyi ndlela leyi swi tirhaka ha yona ku hambana ka yona Wi-Fi yi hlanganisa na internet hi ku tirhisa router hi ntolovelo yi le ka range leyi pimiweke Wi-Fi hakanyingi ya hatlisa naswona yi tshamisekile leswi endlaka leswaku yi va leyinene eka ya le henhla yo tanihi ku bela riqingho hi vhidiyo ku khuluka kumbe ku ta ku tlanga data ya tisele yi tirhisa swihundla swa tisele ku hlanganisa na internet ku nyika vukorhokeri byo anama data ya ha tisele mpfuno loko Wi-Fi yi va yi nga ri kona kumbe yi nga tshembeki.